Ndicinga ukuba azifikeleleki ekuncedeni abantu kuba iikliniki zasemaphandleni zikude kunabantu and nezithuthi zinqongophele.

Ndicinga ukuba uRhulumente angavula amathuba emisebenzi ukuze ulutsha luphangele. Lungayeka ukuthatha ezi ziyobisi ukwehlisa uxinizelelo lwengqondo.

Into endingayenza mna ndingabiza imithingi. Kuloo mithingi leyo ndihambe nomntu oyindoda ozokwazi uthetha ngomba lo uzobe kuthethwa ngaye ukuze amadoda nawo akwazi ukhululeka bathethe ngeengxaki zabo.

Into endiyicingayo mna kukubulawa kwabantu abangabafazi ngokungenalusini kwaye yinto eyenzeka rhoqo leyo. Nakumakhasi onxibelelwano siyayibona, ezi zinto zisenzeka mihla le.

Njengomntu oyindoda ndiya rhoqo xa ndiziva ukuba andiphilanga.

Ndicinga ukuba xa kuthethwa ngesi sifo seswekile, engqondweni yam kuzofuneka ndithathe amachiza endiwanikayo rhoqo ekliniki. Kwaye ukuba andiwathathi impilo yam ingasebungciphekweni.

Mna ndicinga ukuba kurongo kakhulu ukuba oogqirha bakucebise ukuba sikhuphe isisu eso. Kufanele ibe nguwe umntu ozithathela isigqibo ukuba uzokwenza njani ngomntana lowo okanye ngesisu eso xa sowuvile ukuba umntana uzoba neDown syndrome.

Mna mna ndingutitshala andinovumelana nomitho lwabantwana besesesikolweni. Kodwa xa umntana esele emithi esesikolweni kungalunga adityaniswe noonontlalontle kujongwe ikhaya apho aphuma khona ukuba likhaya elinjani na.

Andinoziva kakuhle kakhulu ngoba kaloku nale into ndizobe ndiyiyele egqirheni nayo izofuna imali kwaye andiyazi noba izokwenzeka na okanye izothatha ixesha elingakanani ukuze yenzeke. Kwaye kuye kubekho nentetho yokuba amanye amagqirha akawuchani umhlola. Yiloo nto ke ndingenoziva kakuhle kakhulu.

Mna ndiyavumelana noDr Zulu, ukuzimela ngokwasezimalini kungakuphelisa ukudlobongela ngoba abanye basetyhini baphela bedibana nabantu kuba umntu efuna imali yokuziphilisa kuba engaphangeli.

Ndingamcenga andibhalele ileta exelayo uba ndisuka kule kliniki ingenamayeza ndithunyelwe kule inamayeza ukuze ndikhawuleze ndincedakale xa ndiphethe ileta.